Zingakwazi ukuthi zenze imidlalo ekwaziyo ukuthi amantombazane nabafana bakwazi ukuthi bawudlale lowo mdlalo loyo. Lokho kungakwazi ukuthi kugqugquzele ukuhlanganyela ngokulingana kwezemidlalo phakathi kwamantombazane nabafana.

Ingaqalisa ngokwenza izinto zokuzilibazisa ezizithandayo futhi ezibonayo ukuthi lezi zingabakwazi ukuthi zibasize uma ngabe besakhula ngempilo. Ezinye zalezi zinto zingakwazi nokuthi zibalethele imali.

Uma ngabe uqopha i-vidiyo ozoyifaka ezinkundleni zokuxhumana, usebenzisa ikhamera yamakhalekhukhwini wakho ukwazi nokuthi uyisethe ukuthi ividiyo yakho ikhanye kanjani. Lokhu-ke uyobe usuqopha-ke, emva kokuqopha uyokwazi-ke nokuthi usuzofaka ezinkundleni zokuxhumana.

abanye abafundi ukuthi bangamhleki, bangadlali ngaye, bangamgconi ngoba kubi ungconana, akufuneki futhi kuyinto engathandeki. Kuhle ukuthi abantwana bakhule ukuthi bazi ukuthi akusiwo wonke umuntu oyobe edlala njengabo, amakhono awafani futhi omunye umuntu kuhle uma ehlukile kunomunye.

Badlala ibhola lezinyawo esikoleni. Ngangijabule kakhulu. Lokhu kwangenza ngijabule. Kwakuwuhlobo lwebhola lezinyawo, futhi kwakubalulekile kimi ngoba ngangidlala nabangani bami.

Iqhaza engicabanga ukuthi amakilabhu noma amaqembu ezemidlalo adlala ekukhuliseni ithalente labantu abasha nokubasiza bafeze amaphupho abo ukuthi bayakwazi ukuthi uma ngabe bebona ikhono, bebadlulisele phambili, bagcine nabo ikusasasa labo seliqhakazile, bakwazi ukuthi bazimele empilweni.

Kumele bakwazi ukusebenzisana ngoba kubalulekile ukusebenzisana. Uma ngabe omunye enekhono eliqhakazile kwenye indawo nalo omunye enekhono eliqhakazekile. Lokhu kufuna bakuhlanganise bakwazi ukusebenzisana ndawonye ngoba uma ngabe into yenziwa ndawonye iyaphumelela.

Ukudlala ku-inthanethi kukuthuthukisa kakhulu ezimbonini ezifana ne-IT ngoba usuke usukwazi ukuthi isetshenziswa kanjani, ikakhulukazi ikhompyutha. Lokho uma ngabe ufuna ukusebenza noma ukungena emkhakheni we-IT uyayidinga ikhompyutha, kanti uma ngabe ukwazi ukudlala kusho kona ukuthi uyakwazi ukuthi usebenzise ikhompyutha. Lokho kuzokusiza.

Uma ngabe iNingizimu Afrika isungethe ukuthi, isingathe imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, kubalulekile ukuthi basebenzisane nabantu bamahhotela ngoba abantu bayobe bedinga iy'ndawo zokulala, bedinga iy'ndawo zokudlela, bedinga ezokuthutha uma ngabe zibasusa kwezinye iy'ndawo beyobona ezinye iy'ndawo. Lokhu kungabasiza kakhulu abantu bezindawo ngoba kuyobafakela imali.

Lokhu kungabasiza abafundi ukuthi bakwazi ukusebenzisa ikhompyutha uma ngabe kuzofakwa uhlobo lama-esports, afana namavidiyo geyimu afakwe ezinhlelweni zemidlalo zezikole.

Umehluko phakathi kwemishini nezinsiza ezitholakala endaweni yasemakhaya neyasemadolobheni ukuthi, emadolobheni kugcwele ubuchwepheshe besimanje. Yikho izingane ziyakwazi ukuthi zisebenzise ubuchwepheshe besimanje. Kanti emakhaya kunemishini yakudala, imishini engakwazi nokuthi abantu abadala bayisebenzise.

Intsha ingabhekana nokuthi abantu bahlukile. Into oyithandayo mina angeke ngiyithande, ngakho-ke lokho kufuneka kukunikeza isiqiniseko sokuthi ungumuntu uhlukile, futhi lokho kuyinto enhle kakhulu.

Abazali bangaxoxisana nabothisha ukuze bakwazi ukuthi abantwana babo babe yingxenye yale midlalo ye-esports. Kuhle kakhulu ukuba abazali bezokwazi ukuthi basebenzisane nabezemidlalo nasesikoleni ukuze abantwana babo bakwazi ukuthi babe yingxenye ye-esports.

Uhulumeni kumele ajwayele ukuvakashela izikole noma amaqembu. Kumele ajwayele ukuvakashela izikole ezihlwempu ukuze bazokwazi ukuthola ithalente khona. Bathathe abantwana abaziyo into abayenzayo. Abantwana abaneziphiwo ukuze noma kudlalwa imicimbi yemidlalo yamazwe ngamazwe nabo abantwana labo bafakwe, babonise ithalente labo.

Kumele babe nenhlonipho futhi bazimisele kuwo wonke abakwenzayo, bayenze yonke into ngokuhlonipha futhi bangenzi izinto abakhuzwa ngazo ukuthi abangazenzi.

Uhulumeni kumele usebenzisane nezikole nezinhlangano zezemidlalo ukuze imicimbi ibe nemiphumela emihle. Lokhu kuzosiza ukuthi nabathameli bakujabulele ukuba khona ezinkundleni ukuzobukela abadlali.